Awa, ngibona kungasimbono omuhle loyo akusimbono omuhle.

Kufanele bakhambe ngababili.

Kufanele kusetjenziswe indlela yomnyaka yobudala.

Ngebokobana ibhesi itjhiphile begodu ayikhambi ikuhlisa endaweni nendaweni, ikhamba straight lapha uyakhona.

Awa akusebenzi lokho.

Awa abakavumeleki kungebanga lokobana bazokugcina bafaka iimpilo zabantu abanye abakhamba endleleni ebungozini.

Awa kungaba kumbi khulu angekhe kwaba kuhle.

Kukobana balise ukutjhayela barhamulile namkha umuntu nakazizwa bona uyokukhamba ibanga elide begodu uyadinwa, akhambe nomunye azokumukezana naye ikoloyi ukubalekela ingozi endleleni.

Iye kufuze baqale.

Kuqakatheke ngokobana zikusa lapha uyakhona straight zikuhlisa egeyidini begodu ziyakuphephisa.

Iye ngibona ikhambisana nabo.

Anomthelela omnengi khulu begodu

Iye akhamba ngebelo elifaneleko.

Ngokufaka itjhila elibovu ngemva namkha iflarhana ebovu ngemva kwemodere ukutjhejisa bona bhasobha.

Awa akukaphephi

Awa akukalungi, akukalungi.

ziintjhijilo zokobana iimbhesi ziyakutuka lokha nazikhamba ibanga elide zigcina zitjhisa.

Kuliqiniso elikhulu khulu kwangangokuthi zihlala ziphephile.

Kungebanga lokobana ithikithi liyadura begodu imali

Babahlungubaza ngokobana abanye babo bayabeba babase eenarheni ezinye kanye-ke abanye babo bayabakhuthuza.

Kumele kuqalwe bona izinga lomnotho lijame njani. Abantu banayo na imali?

Ubuhle bokobana abakhambi bakujamisa indlela nendlala kuthi ukhwela ukhamba ukhwela amateksi

Ngezokobana umtjhayeli mele akhambe nomunye umuntu azomlekelela endaweni yobungozi.

Ngezokukhamba ibanga elide ugcine sewulele kanye nezekuphelelwa mumoya ngaphakathi kwesiphaphamtjhini ugcine sele sewudiniwe.

Bahlunguphazwa ngokomseme kanye namkha ukulala nabo, kwesinye isikhathi bayabathatha bayobathengisa ngakwenye inarha.

Kumele ibesebujameni obu-right kuqinisekise bona isendleleni, iphephile angekhe ikwazi ukujama endleleni begodu kuqinisekise bona iskune.

Awa akukafaneli bona akhambe ajama.

Kuqinisekisa kuqinisekisa bona bayaba-supporter begodu bayabamukela bahlale benza-sure bona baphephile. Kwaziwe bona ngibaphi abantu ebatjhayela ama-Uber ukwazi bona sikghone ukubatholela ama-customer wabantu.

Kungabasiza ngokobana angeze basalila khulu ngemali begodu angeze basasaba ukukhwela ibhesi namkha ukukhwela ngeze basasaba ukukhwela iinkhwelo lezi ezincani ama-Uber sebazokukghona ukukhwela ibhesi isikhwelo sinye.

Awa abacabangelwa neks, abacabangelwa.

Ngibona bona kuqakathekile bona batjhayele ibanga elincani elingange-fifteen kilometre ukuze bakghone ukuphumula.

Iye zibatjheja ngokwaneleko.

Iye kuyasiza lokho kuyasiza.

Kukobana bahlale basebenzisa ama-wipers wabo kanye basebenzise namalerhe wabo ukukhanyisa bangawacimi, begodu batjhayele kabuthaka endleleni bangajarhi.

Kuqinisekisa bona banomazisi wepasa, baneemphepha zokutjhayela, ikoloyi isendleleni nokuqinisekisa bona bahlezi banedatha lokutjhega bona bafuneka kuphi.

Budisi bokobana babanjwa iinkunzi nebokobana iimbhesi azifiki ngesikhathi namkha ibhesi igcina seyikutjhiyile.

Kubathinte khulu kwangangokuthi abanye babo baphelelwe misebenzi.

Kukobana kumele balandelwe ma-security namkha balandelwe ngenye yeveni yamaphoyisa ukwenzela bona abatholi ukusetjhwa endleleni.

Awa abatjhayeli ngebelo elifaneleko

Bungozi bokukutuka kweembhesi zigcine zitjha ezinye

Iye abanye babo batjhayela barhamulile.

Ziintjhijilo zokugcina zokugcina bagcina balala endleleni baphathwa buthongo, bagcina benza iingozi.

Iye babaphatha kuhle, babaphatha

Ziintjhijilo zokobana ababhadeli imali efunekako.

Kuqinisekisa bona ikoloyakhe isendleleni, uneemphepha zokutjhayela befuthi azika-expiry, ikoloyakhe isebujameni obulungileko begodu ayikazokukhamba ijama endleleni.

Iye ikhuphulwa ngombana haye kubujamo.

Iye kuphephile

Iye kungabadosa, kungabadosa.

Kuphephe khulu, kuphephe kwangangokuthi bazokukghona ukukhwela bayobahlalisa lapha baya khona egeyidini kukubalekela bona bangahliki eenkotirini bakhambe ngeenyawo ibanga elide.

Mtjhapho wokujarha khulu zifuna ukugijima ngebelo elikhulu zi-overtake ezinye iinkoloyi.

Iye kufanele angenelele, kufanele angenele

Bagcina baphelelwa mapetroli abanye babo bagcina sele baphathwa buthongo endleleni.

Ziwukhandela ngokuthi zikhwele amateksi nofana iindonki.

Kukuthi bangabarhelebha ngokubanikela isibonelelo semali namkha babarhelebhe ngokuthi babenzele iindawo lapha zizokujama khona zizodwa.

Iye zikhamba ngokwefanelo.

Silinganiso esingange-fifteen kilometre.

Siphatheka kuhle khulu.

Bangabasiza ngokuthi bakhuphule inamba yeenthuthi bona bangatlhayeli eendaweni zangekhabo, baqinisekise bona bane-safety.

Kuvuka ekuseni khulu kungamasa, nokukhahlumezwa yibhesi lokha nayikhambako, ikhamba ibanga elide.

Kukobana uyokukhamba ukhahlumezeka endleleni yoke-nje.

Kusiza ngokuthi abantu abakazokulahleka lokha nabayokukhwela iimbhesi, bazokwazi bona zitholakala kuphi begodu bazi ibhesi ebakhamba ngayo.

Ubawa umtjhayeli bona ubawa ukuzithuma namkha uyilinda bona ingafika esitopeni wehlike.

Unobangela wokobana iranda vane likhuphukile ngalesosikhathi begodu nezinto zikhuphuliwe nemali ikhutjhwuliwe.

Kungebanga lokobana zona zikusalapha uyakhona straight, azikazokukhamba zikuhlisa koke-nje.

Iwathinta ngokuthi ihlala ikhuphuka ngaso soke isikhathi begodu iyadura.

Bathinteka khulu kwangangokuthi bazokusolo bakhipha imali yepetroli qobe libanga nabakhambako.

Iye, kulungile kulunge khulu ngivumelana nayo kungebanga lokobana urhulumende uzokukghona ukuzwelana nabantu uzokuzwisisa bona kusebujameni.

Iye, ikhona inzuzo kungebanga lokobana ama-private cars ayarhelebha akghona ukusisa endaweni lapha singazikhona wona ayazi, ayosifikisa khona ngama-location

Yeyi, ukuba nekoloyi kuyithinta khulu isabelo seemali kungebanga lokobana ikoloyi ifuna uhlale ukhipha imali qobe nyanga, uhlale uyithelela ipetroli, uhlale uyihlwengisa, jemdele amavillo ahlale alungile.

Bangayonga ngokobana bona ikoloyi lokha nawuyithele ipetroli jemdele ikhambe lokha nawunebanga eli-serious, nakunento eveleleko-serious, kungasemane sowukhambe ngekoloyi umango lo woke nje ngomba iyaphela.

Ithinta ngokuthi awusakghoni ukuthenga ukudla ngendlini, iqeda imali ipetroli ngombana iyadura, ukudla awusakghoni ukukuthenga kuhle, uhlala unganamali.

Iye, kulungile ngiyavuma, ingomba ezinye iinkolo esifundakizo zisemakudelana, kukude kuyibanga kanye-ke ezinye iinkolo namele kuthi uyokufika kizo mele kuthi uyame umlambo.

Umbono wami ngewokobana abanye abantu angeze bazokukghona iimbhayisigiri, abanye abantu babulawa madolo angeze bakghona ukuzireya ibanga elide.

Awa, angiboni bona iinkoloyi ezikhamba ngegezi zingcono kungebanga lokobana lokha igezi nayikhambileko, ikoloyi ayikazokukhamba begodu-ke lokha nakuna izulu ikoloyakho izokubethwa lizulu ngombana uberegisa igezi.

Intengo yepetroli abatjhayele ibathinta khulu ende kabuhlungu kungebanga lokobana imali-le yabantu ebakhwela ngayo mele basebenzise ukuthela ipetroli qobe banga ebalikhambako, kanye-ke imali yabo yangesikhwameni ebayiberegelako for ukudla kwangendlini ibayincani.

Kungaba kumbi khulu abantu bangajama iinhloko, bangaberega bona bazokuya ngani emsebenzini ngombana abanye babo bakhamba ngeenkoloyi qobe lilanga zibathuthe, zibase zibabuyise yoke into ingajama.

Ihluke ngokuthi edorobheni itjhiphatjhiphile

Izithintha ngokuthi iyadura, iinkoloyi zikhamba ziyastaka endleleni ngebanga lokuthenga ipetroli encani.

Ngelokobana mele bazi ukuthi ikoloyi mdele ikhambe ngebanga eli ba-serious bangakhambi ngekoloyi ukuyokusela amatjwala ematjwaleni, bangaberegisi iinkoloyi ukuspina endleleni, ikoloyi mdele ithi nayinganabanga lapho ingayakhona, ihlale stele, ingayindawo ukwenzela bona ipetroli yongeke.

Bungozi bokobana umuntu uzokuphelelwa yipetroli lokha nakakhambe ibanga elide, ipetroli izomuphelela akhamba emahlathini agcine sele abanjwa ikunzi ayedwa.

Ikuthinta kwangangokuthi kumele bakhambe bayiphethe ngeengubhe, benzele lokha nabakhambe ibanga elide ikoloyi nayistake ngepetroli bakghone ukuyithela ngaphambi kobana bayokufika ema-engine, emagaraji.

Bengingaba nemali engiyisayivako for ukuthenga ipetroli ngenzela bonyana ngikghone ukuthenga ipetroli, imali yakhona ibeyodwa ngiyibeka esayidini.

Kungenziwa isitimela eside sokuthi abantu bakhwele bakghone ukuhlika qobe-dry.

Kungithinta khulukhulu kungebanga lokobana imali iyaphunguka nemali esiyirholako yincani. Ingakho-ke kungithinta khulu ukukhuphuka kwentengo yemali yeembhesi.

Kungebanga lokobana intengo yeembaseli abayehlisi kangako navane bayehlise, kanye-ke ingakho ingehliswa intengo yamathikithi wamabhesi, ende-ke amabhesi akhamba isibanga eside kuyokufana nokuthi awa azangehliswe.

Kubakhuthaza khulukhulu ingomba ibakhipha kubhajethi abasakghoni nokubeka imali. Baberegela yona imali leyo yethikithi leyo. Emakhwitjhini amalangabo amancani kanye-ke imalabo iphelela eembhesini. Abasakghoni ukubanemali ekungeyabo ngesikhathi.

Ngeyobokobana bacabangele abakhweli ngeenkhwameni zabo lokha nabo bakhuphula intengo yamathikithi. Babacabangele bona bazokusala banemalini ngeenkhwameni zabo, nenye ikambiso ngeyokobana bahlwengise iimbhesi zabo zibesendleleni zikhambe kuhle.

Kumele baqale isimo esiqale esiqalene naso namkha baqale indlela ekuphilwa ngayo. Baqale umnotho bona ujame njani. Baqale bona iranda lijame njani ephasina.

Iye, urhulumende kumele angenelele ingomba nguye owaziko bona abantu ababeregako bangangani, begodu iranda lijame njani leSewula Afrika.

Awa, angekhe zabadosa iinthuthi ukusebenzisa iinkoloyi ukusa abantu emisebenzini wabo. Abantu angeze bazikhwela ngobunengi. Abantu sebajwayele ukukhamba ngeembhesi ngobabayazi bona iimbhesi zibafikisa lula lapha ziyakhona emisebenzini.

Ngombono wami kukuthi aye ikhutjhulwe ngombana kubujamo. Kubujamo bokuthi iranda leSewula Afrika lijame njani. Nabo benzelela bona bakhone ukubanemadlana eenkhwameni zabo.

Awa, abacabangelwa abantu abadosa emhlweni, abayingalokho bona abakuqali nokukuqala lokho, abe abakucabangi nokukucabanga sebayayikhuphula nje.

Awa, ngiyibona bona ayikhambisani nobujamo bomnotho umphakathi okibo, ingomba ukukhwelwa iimbhesi ezikhamba amabanga amade kuyinto ejayelekileko kanti-ke umnotho emphakathini esikiwo yinto ehlezi

Awa, ngibona kungasimbono omuhle loyo. Ngibona kungasimbono omuhle neze ingomba ikhamphani yeembhesi yokugcina iwile. Banengi abantu esele barhola ebakhona ngemzina abanye babo abakhwela iimbhesi, woke umuntu uyokugcina sele akhwela mahala.

Kufanele kukhulunywe nabaphathi beembhesi namkha nomphathi weembhesi wekampani yeembhesi bona abogogo nabobamkhulu, kufanele baphungulelwe imali engaka. Imali yabo kube yinani eliphasi elingange-thirty percent. Bangabhadeli imali enengi lokha nabayokukhwela ibhesi namkha lokha nakayokuthenga amathikithi.

Iye, kufanele baqalwe bona bahlala kiziphi iindawo ukwenzela bona laba ebakhamba ibanga elide ngamabhesi bakwazi ukwehliselwa intengo yemali.

Ibasiza ngokuthi bazokukghona ukuberegisa imalabo babenemali ebayibekako ngesikhwameni sabo, ukwenzela bona bakghone ukubhadela izinto zabo zemakhaya, babhadele ifuyo yabo yeenkomo, abalusi, bathenge neempuphu.

Kungaba kuhle khulu nange bangabaphulela inani elingange-thirty percent lemali ebakhwela ngayo ebhesini.

Iye, zibatjheja ngokwaneleko, bayaqinisekisa bona bahlala baphephile begodu bahlala bafika ba-safe emizinabo. Bayaqinisekisa nokuba nokuthi abatjhayeli babo batjhayela kuhle.

Awa, azikhambi ngokwefanelo, abanye babo bayagijimisa baphuma eemporweni bajarhele amalayini phambili, bajarhele ama-line phambili bagijimisa iimbhesezi khulukhulu.

Zibafikisa ngesikhathi esihle tle, futhi esifanele esifaneleko abalandelwa emsebenzini begodu naye u-driver otjhayelako akaladelwa ekubalandeni kwabo.